Abantu abadala bay'esontweni ngoba banamaphuth'mpilo yabo engaphambili. Leli yiphutha elijulile abantu abaningi bahlala benenkolo yonke impilo yabo futhi abanye baqala ukuy'esontweni ngezizathu ezihlukile ungatholi usizi emndenini, ukufuna injongo entsha empilweni noma ukuthokozela ukuthula. Abantu abadala bahlale becindezelwe, bekhathazekile futhi izinkonzo zesonto zibagcizelela kakhulu, lokhu kuyiqiniso yize kukhona abadala abahlala nosizi. Amasonto amaningi yindawo yokuphakamisa imimoya agqugquzela ithemba uxolo nobungani asebenzisa njengezindawo zokwakha ithemba esikhathini sabo sokugcina. Iqiniso ukuthi abantu abadala abayidingi inkolo ngoba sebekhulile ngokwanele impilo yengqondo nangokomoya ayipheli neminyaka. Abantu abadala bahlala bebuza imibuzo ngezimpilo zabo izinto ezibalulekile nokuthi bashiyelani .

Ukuhlola kwezithuthi zomphakathi ukuze kuqinisekiswe ukuthi zihlangabezana nezidingo kanye nokulindele kwabagugayo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Kudinga indlela ebanzi esekelwe ezinhlelweni zokuqapha ukubandakanywa umphakathi kanye nokuqinisekisa ukufinyeleleka. Nazi izindlela ezisebenzayo ukuhlola kokubandakanya kwabantu abagugayo ngqo, izifundo noma izingxoxo. Hlela izingxoxo namalungu omphakathi asekhulile ukuze bathumele imibono yabo ngezitobhi izikhathi zokuhamba, ukuphepha nekhwalithi yezinsiza. Qapha indlela abagugile abahamba ngayo kusukela ekhaya beya esithuthweni kuze kube ukufika endaweni abaya kuyona noma abafuna ukufinyelela kuyona. Ukusebenzisa ama-matric anembayo wokuhlola. Ngabe izimoto zinama-rims izihlali ezanele izikhali namasondo?

Uma imali ekhokhelwa izimoto njengentela, izindleko zokuthutha noma intengo yamafutha ingakhuphuka kusasa, imibono yezimoto nomnotho ngokujwayelekile kungathinteka ngendlela ebalulekile, Kodwa indlela yokuphendula izoba yinhlanganisela yokuthi ukuvumelana nezimo nobuhlakani kanye nokuphazamiseka kwesikhashana kunye nezinga lokwenyuka nendlela esheshayo yokwenzeka. Ukuhlela kabusha amaketanga okuthengwa kwempahla, ukufuna abahlinzeki bendawo ukuze kunciphiseke izindleko zokuhamba. Ukwenyuka kwezindleko sesiphethu esikhulu njengamafutha kungaphuthuma isidingo sokushintsha izimoto kube ngezikagesi. Uma imboni ingahlela uhlelo lokuphendula masinyane kungaba khona ukubambezeleka kokulethwa kwezingxenye zezimoto noma izimboni ezitholakala kwamanye .

Izitimela zisebenza ngamandla ngendlela ephumelelayo. Zithwala impahla eningi encane. Zikhipha i-carbon dioxide encane uma ngiqhathanisa namaloli noma izindiza. Zingakwazi ukusetshenziswa ngegesi kagesi ukusebenza zibe nokungcola okuncane uma zisebenza ngokuhlanzekile. Ngakho uma kuqhathaniswa izimoto ezincane noma izindiza, izitimela zinomthelela omncane emvelweni. Amaloli afinyelela yonke indawo alula ukuhlela inkinga ayabiza akhipha nokungcola okuningi. Izindiza ziyashesha kakhulu kanti futhi zibiza kakhulu zimbi kakhulu emvelweni. Izikebhe zihamba izinto eziningi noma ezinzima zihamba kancane kuncike olwandle futhi izitimela zisebenza kahle zibiza kancane futhi zinobungani nemvelo. Izinketho zokuthuthuka kufanele zibekwe ngokufanele uma isikhathi sibalulekile izindiza namaloli ayasebenza.

Izimali ezikhokhelwayo njengentela, izindleko zokuthutha, izikhwama zokuphathwa kwezinto, izindleko zemithwalo njalo njalo. Zidlala indima enkulu ohlelweni lokuthatha izinqumo kwezinkampani ezithwala impahla. Lapho inkampani ikhetha phakathi kokuthutha emgwaqweni, amabhasi noma amaloli noma izindlela zokuthutha ezifana nezitimela noma izindiza. Izindleko kanye nemithelela yezimali ezikhokhelwayo kuthinta kakhulu izinqumo zabo. Izindlela zokuthutha nezintela, izinkampani zithatha izinqumo kokuya ngalezizici. Izindlela zokuthutha-fuel, ukugibela abasebenzi, izindawo zokumisa zibaphezulu. Lokhu kuncike kakhulu kumafutha, ukuphathwa kwemoto kanye nezinye izinkinga eziphethelene nokuphathwa komgwaqo. Zingaba phezulu kakhulu izintela uma inkampani ithutha ngendawo ziphakathi kakhulu noma ehlangothini oluphakathi kwezindawo ezinamathuba.